Eletsa batswadi hore ba hlokomele bana ka nako tsohle le hore ba dule ba ba behile leihlo.

Ke ya tshepisa hore se ke tla o etsa mosebetsi wa ka wa sekolo. Ka hoo ne ke kopa hore o nkgutlisetse game ya ka.

Ntshana bodutu hape di ya kgona hore e le kopantshe le le ba lelapa le be le lethabo.

Ke ka ba rutisa dipapadi tsena tsa mohaleng hape ke ba jwetse ka mokgong ho le monate ka teng ho bapala papadi tsa mohaleng.

Dipapadi tsa founung di ntshana bodutu. O kgona hore o di bapale neng kapa neng kae kapa kae ha o batla.

Ke tseba papadi ya bolo ya maoto and hape ke tseba papadi ya bolo ya maoto ke yona e ke e ratang papadi ya bolo ya maoto. Ha o raile motho ha bohloko o eke o thole karete e kgubedu e etsang hore o tswele kantle o se ka hlotse o bapala.

Ngwaneso ha esale o bapala papadi ena ya eSport o so dula o ja, o bapala, o robala ha e sa leyo ntho eo etsang ka mona ka tlung le ho hlapa ha o sa hlapa nthwe nonong e nkutlwisa bohloko haholo.

Ntho e kotsi haholo ka ho dula o shebile phone ya hao ke hore ka nako engwe ha o le tseleng o ka e thola o thutswe ke koloi o le ka hara kotsi e kgolo ya koloi.

Nthwena ya hao ya ho bapala di-eSport o se ka o sa hlomphe le batswadi o qetellong o tlo qetella re qabanya haholo mme nna le wena re ke kebe ra ba ra utlwana le kgale.

E ka senya motho mahlo ha mmoho le kelello hobane ha e sa leyo ntho ae nahanang ho etsa kantle ho bapala di-game tsena tsa eSport feela.

Ne ke bona hore ho betere tjhelete ena e ba e nkang ba reke ka yona data ya di-game ba e sebedise ho betere ka hore ba e nke ba invest-e.

Ho bapala di-game ha se ntho e mpe ho hang, empa di game tse ding tse tshwanang le mataese ha di ya loka hobane di eke diqabanyise batho haholo.

Motho nthwena o e etsang ya ho bapala game o le tseleng e kotsi haholo hobane o ka nna wa tshaiswa ke koloi kapa wa hlahelwa ke kotsi bohloko haholo ho feta mono.

Ke ka hlalosetsa bana ke ba jwetse hore ho na le dipapadi tsa batho ba baholo tse sa bapallweng ke bana ka hoo bana ha ba tshwaneleha hore ba bapale di-game tsa batho ba baholo.

Ne ke nahana hore di-game tseo tse jwalo di fediswe hobane ha di ya loka for bana.

Tjhehe, o ka se kgone hore o ikwetlise ka dipapadi tsa marangrang ka ho ya ka nna game ena ya eSport ha e ntho ya nnete.

Helang, batjha e se le nako eo eSport e fitlhile le di-game tse monate na World Cup ya eSport e se fihlile e ka be se le itokiseditse na?

Maikutlo aka a bohloko haholo hobane jareng ena Avukeke Afrika Borwa ha ya kenella eSports World Cup twenty twenty-four hobane ha ba kgona hore ba win tse ding tsa dipapadi tse ne di ka ba thusa hore ba kenelle eSport World Cup twenty twenty-four.

Ke rata papadi ya bolo. Papadi ya bolo e bapalwa ke makgotla a mabedi ho bo ba lekgotla le le leng fela le qobang.